Mo tikologong ya me go na le batho ba e leng gore ba bereka ko tleliniking, ba e leng gore ba bereka bagodi fela, ba e leng gore ba latelela bagodi mo metseng ya bona ba ba check-a ba check-a maemo a bona gore ba eme jang ba bafa dipilisi tsa bona. Go na le dijo tse di tswang kgwedi le kgwedi tse di rileng tse e leng gore di abelwa bagodi ba rona go na le le motlakase wa makgolo a mabedi o e leng gore o fiwa bagodi ba rona ka kgwedi le kgwedi.

Ke bona go le botoka gore ba lelapa ba itlhokomele mogodi wa bone ka gonne ke motsadi wa bone ebile le ena o ba godisitse a sa ba ise ko dintlong tsa tlhokomelo ko tsa bana, o ba ikgodiseditse go le thata le ge go le monate. Jaanong go botoka gore ngwana a ditlhoko male motsadi wa gago go fitlha ka tsatsi la bofelo le Modimo tla ba a le file lone a mmontsha lerato. Motho o mongwe a ka se tlhokomele motsadi wa gago go feta wena ngwana.

Bagolo ba rona ba batla gore ga re gola re ba tlhokomele, tshwanetse ebile re ba tlhokomele ke molao go ntse jalo bothata e nna fa mogolo o a setse a na le bana ba basimane fela ka gonne ga a setse a godile o tlhoka tlhokomelo, o tlhoka go tlhapisiwa o tlhoka go fiwa dijo ka nako dipilisi ka nako go se duedisiwe ngwana wa mosimane a ka se kgone go dira jalo jaanong o bona gole botoka go a isiwe kwa dintlong tsa bagolo, ka gonne dilo tseo nako nngwe di be di tlhoka bana ba basetsana bana ba basetsana le bone ba be ba na le maphelo a bone e be go nna bokete e be nna o mogolowe ga a tlhokomeliwe.

Ditso tsa rona di na le gore gatelela nako nngwe di be di re bontsha tsela ka gonne gore le batšha re latlhile mekgwa ya bo mama rona ya kgale e ne e le gore e ne e ba phedise ebile e ba tshwere sentle jaanong go botlhokwa ka gonne mogolo wa bo e leng motho wa kgale a a tlhoka go tlhokomelwa ke ngwana wa'age, ngwana wa'ge a ka bo a phela sejwalejwale e le gore o batla go phela bophelo ba'age, ga a bone go le botlhokwa gore a tlhokomele mogolowe, a mo isa ko dintlong tsa batsofe, e be e le batho ba babedi ba phela ka dinako tse di sa tshwaneng, jaanong go le thata gore ba ka tlhaloganyana ebile ba utlwana.

Lelapa la setšhaba le tsaya batho ba botlhe ka go farologana ebile le tlhokomela batho ka tsela e le nngwe. Fa motsadi gote o isiwa koo, ga le utlwelela motsadi le utlwelela motho o tlisang motsadi ko lelapeng la bona bona ba ipatlela karata ya motsadi e be ba re ba tla tlhokomelang motsadi mme ba ba tlhokomela ka tsela e le nngwe.

Bagodi ba rona, go na le batho ba ko tleliniking ba batlang ba ba checker mo metseng ya bona ba check-a malwetse a bona gore ka 'tsatsi la bona la tleliniki tshwanetse a ya tleliniking ba mo latelea fa gae ba fiwa dijo kgwedi le kgwedi tse di rileng le motlakase wa makgolo a mabedi.

Mafelo a bagodi a teng mo tikologong e ke nnang mo go yone empa fela a a amogela mogodi ga a tla ka karata ya ge yang mo ebile ba fa mogodi tlhokomelo ba thusa ka go sedila mogodi, bagodi ba ba kgonang ba kgona go tshameka metshameko e fapanang.

E ka tokafadiwa ka gore puso e e ba neele madi a go ba kgone go iphedisa ka gonne mafelo a mangwe a iphedisa ka tšhelete ya pension ya batsofe jaanong batho ba ba berekang batsofe bao ba banyane go tlhokega batho ba bangwe gape ebile le megolo ya bone e kwa tlase, ba bangwe ga ba gole, puso e tlhoka go tsenya letsogo e thuse mafelo a gore e kgone go nna le batho ba le bantsi ba ba berekang bagodi ba kgonang go se duela bagodi ebile ba fa le dijo gore ba seka tlhoka dijo le dipilisi.

E a ba thusa ka gonne batsofe ba bantsi ga ba na bana ebile ba bangwe bana ba bone ga ba ba tlhokomela jaanong sengwenyana se ba se amogelang se botoka ba ka kgona go iphedisa ka sone ba itlhokomele bone ka bo bone.

Re ka kwalela puso, se se ka diriwang ke go kwalela puso lekwalo re kopa thuso go tswa ko pusong, re ba fa mabaka a a rileng gore rona re bo mang re dira eng gore puso e kgone go bona botlhokwa ba rona e kgone go re thusa.

E a thusa ebile e kgona gore mosadimogolo kgotsa ntatemogolo a ithuse, e thusa le bana ba e leng gore banna le bo nkoko wa bone ga ba na batsadi, e a thusa thata.

Basadi ba thoma go amogela ka dingwaga di le masome a thataro, banna ba amogela go thoma ka dingwaga di le masome a thataro-tlhano. Seo se dira ke gore ba be ba tswile mo meberekong ba ya go amogela madi a pension.

Puso fa e ka dira gore go nne le kgwedi e leng gore dingaka di tswa kwa sepetlele di ya ko mantlong a batsofe ba rona ke gore e ntshe sepetlele e se ise ko motseng o rileng batsofe ba ye ka bo gaufi ko teng.

Puso ga e ka dira gore sepetlele se tswe se ye ko motseng o rileng ka kgwedi e e rileng ka bo gaufi batsofe ba kgona go ya koo ka se gaufi.

Mo ke nnang teng ga gona tlamelo ya dipholo ya tlhokega ke dilo tse e leng gore ga diyo.

Batho ba bantsi ba ba nnang ko mekhukhung ke ba dikobo tse dikhutshwane, jaanong ba bangwe ga ba kgone go ya ko ditleliniking empa tleliniki ga e ka ba latelela e ka fokotsa nomoro ya pelegi e e kwa godimo ka gonne go belegiwa thata-thata ebile bolwetse bo ko godimo teng ko mekhukhung koo, jaanong e ka fokotsa le maso a tlholang ke bolwetse.

Malwetse a go tshwana le high blood-e, a go tshwana le TB, malwetse a go tshwana le mogare wa HIV a ya ko tlase, a go tshwana le flue malwetse a go le go utlwa botlhoko mo mmeleng mmele o botlhoko wa kgona go go fa dipilisi, malwetse a go tshwana le dikodu.

Balwetse ba bangwe o kry-a go le thata gore ba fitlhe kwa tleliniking ka nako, e be ba tlhokofala ka gonne tleliniki e be e le kgakala, nako nngwe ba bangwe ba ne ba sena madi a gore ba palame ba ye kwa tleliniking ka nako e le letsatsi la gore motho a ye go amogela dipilisi kwa tleliniking, ba bangwe e kry-a e le thata gore ba pepe ba pepa mo dintlong, ba pepa mo tseleng ka gonne tleliniki e be e le kgakala ebile e le nnye e kry-a gote tleliniki ya gago a go belegelwe mo yona, go belegela kwa tleliniking e kwa ko kae-kae kwa kgakala.